Ndinganawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba ndiyayithanda. Ndiye ndizive ndipholile kwaye ndingenaxhala xa ndidlala igalufa.

Rhoqo ngemini singaprekthiza ukuze sihlale okanye iqembu lam lihlale lisemandleni, lilungiselela imidlalo eza kuthi idlale naliphi na ixesha.

Ndingaze ndithathe inxabaxheba ekubalekeni imarathoni kuba loo nto indenza ndihlale umzimba usegazini, ukueksesayiza ukutsho. Kubalulekile uhlale uzilolonga umzimba lo ukuze ungafunyanwa ngelinye ixesha zizifo.

Ibachaphazela ngokuba basebenzisa i-intanethi okanye idatha eninzi. Kwaye loo nto ingabachaphazeleka ekumosheni amehlo, usoloko ujonge umabonakude okanye ikhompyutha, ayikulungelanga oko, ingakuphanyaza amehlo.

Ndingakulungela kuba kusoloko ndiyidlala ekhayeni kunye nabantwana, kwaye ndiyayithanda ibhola ekhatywayo. Ngelinye ixesha ndiye ndizibone ndidlalela iqembu loMzantsi Afrika, aBafana Bafana.

Ndicinga ukuba abayazi kuba abantu abanintsi baye bachaphazeleke kwiidiphreshini. Kanti xa ungumntu othanda isipoti okanye odlala isipoti ingqondo yakho soloko ikhululekile njengomzimba, awusoloko ucinga yonke into le engekhoyo eza kwenza ukuba usoloko ucinga izinto ezingekho rayithi.

Ndingeza nomthetho wokubaleka kunye nee-tips uba umntu abaleke ixesha elingakanani, ingakumbi xa ilanga litshisa.

Ndithanda ukuchitha ixesha lam lokuphumla nosapho kuba ixesha elinintsi soloko ndisemsebenzini kwaye asithethi ngezinye izinto. Ngoku xa ndihleli ekhayeni ndichithe ixesha lam nosapho siye sithethe nangezinye izinto, kube mnandi konwatywe.

Ndingakhetha ukuchitha ixesha neqela lezemidlalo, neqembu.

Ndingakhetha ukuchitha ixesha neqela lezemidlalo iragibhi, kuba ndiyayithanda kakhulu kwaye inikisa umdla. Soloko iwina iindebe zehlabathi.

Ndingamnceda ngokuthenga impahla enxitywayo kulowo mdlalo aza kube efuna ukuwuqala khona. Ndimncede nangeekawusi nangeebhutsi zokudlala.

Khetha uTshabalala kuba nyaka ka-twenty ten kudlala iWorld Cup waye wafaka inqaku, noko wayenza iSouth Africa yaduma kuba idumile kakade.

Umdlalo werabhi kunye nomdlalo wokuqubha awukho ezikolweni kwindawo endihlala kuyo. Kwaye kubalulekile ukuba umntana akwazi ukudlala le midlalo hleze ithi kanti angakwazi ukubeka isonka etafileni ngayo.

Umsebenzi wokucoca ilali kunye nomsebenzi woyokuklina izikolo zalapha ekuhlaleni bawuthanda ngeyona ndlela.

Babevuye kakhulu abemi beli loMzantsi Afrika xa iNdebe yeHlabathi iza kudlalwa apha eMzantsi ngonyaka ka-twenty ten, kuba nayo iSouth Africa yayiza kudlala kulo msitho. Babephume ngobuninzi abantu beyokubukela kwaye beyokuxhasa ilizwe labo.

Kukuhamba ndiye kutyelela kwiindawo zekhempu, ihlathi, ndihlale iintsuku. Kwaye ndidinga imali, ndiphinde ndidinge nezinto zokuba ndizawutya ntoni.